Vukorhokeri bya mabazi byi tshembekile kahle hikuva mabazi ma famba hi nkarhi hi nkarhi ri fika hi nkarhi laha ri yaka kona ri karhi ri famba xipidi xo ringanela ku nga vanga na tinghozi. Lexi a ndzi ta rhandza ku xi cinca i ku endla leswaku va nga vakhandziyi va tele bazi hikuva loko ko tshuka ku humelele nghozi vanhu va fa va tele hikuva bazi ri khandziyisa vanhu vo tala.

Loko ndzo va na nkateko ndzi va ku va na mburisano na muchayeri wa xihahampfhuka hi mhaka ya ku famba nkarhi wo leha mpfhuka wo leha exibakabakeni a ndzi ta n'wi vutisa leswaku xana a nga heleriwi hi matimba kumbe ku karhala hikuva swa karharisa ku rheyila xihahampfhuka lexi nga khandziyisa vanhu vo tala ende nakona xi nga na ntikelo.

Laha ndzi ta navelaka ku ya kona hi xihahampfhuka a ku ta va ku ri tiko ra Amerika hikuva i kulenyana mara hambiswiritano xihahampfhuka xi ta endla leswaku ndzi hatla ndzi fika hikuva xa hatlisa nakona a ndzi ta va ndzi kume nkateko wa ku vona Amerika tanihileswi va nge yi hlundzukile tanihi thekinoloji na swin'wana ti-AI na ti-chatbot ta vona i swa xiyimo xa le henhla ku tlula laha Afrika-Dzonga.

Leswi swi nga vuyerisa vaaki leswaku loko va navela ku ya eka ndhawu ya xihahampfhuka ku ya dyondza va kota ku kuma va ri ku dyondzeni swi tlhela swi endla leswaku vaaki va va van'wani va xirho lexi xi khomaka vutomi tanihileswi hi swi tivaka leswaku xihahampfhuka loko u rheyila xona u xiximekile swinene tanihileswi hi swi tivaka leswaku u rheyila xihahampfhuka u xiximekile u kota ku ya kun'wana na kun'wana hi nkarhi wa wena.

Xo sungula xivutiso hi ma hi vakhandziyi va swihahampfhuka a ndzi ta vutisa mutirhi wa xihahampfhuka kumbe murheyili leswaku vakhandziyi a va chuhi xana endzhaku ka nkarhi wo fika hi kwini va titwa ka va ri kahle va tshama va tsakile xana a va a va hungela hi ku tshama va kha va chuha loko u kha u rheyila xana.

A ndzi se tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka mara ndzi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka ri anamile swinene i rikulu hikuva naswona xihahampfhuka xi ri xikulu ndzi tlhela ndzi anakanya leswaku ndhawu laha ku nga na swihahampfhuka i ndhawu leyi nga phevhiwa kahle leswaku xihahampfhuka xi kota ku rheyila kahle kusuka ehansi xi endla kahle xi enela kahle ku nga va nga na swigutlugutlu.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi na switandzhaku swa leswaku swakudya kumbe leswi nga rhwariwa hi xihahampfhuka swi nga fikangi hi nkarhi leswi nga endlaka leswaku vanhu va tshama va chuhile leswaku swi ta fika xana kumbe swi va endla leswaku va tshama va nga titwi kahle.

Magoza lama u nga ma tekaka leswaku kumbe ku tiyisisa leswaku a wu borheki loko u ri eka xihahampfhuka lexi fambaka nkarhi wo leha loko xi nga se suka u nga xava swakudya swo dya swona hi ndlela loko u kha u famba u suka u ya xihambukelweni leswaku u tshama u ri kahle ku u nghena xihambukelweni u nga na swo borheka u va u chajisa le fonini ya wena or selulafoni ya wena leswaku yi nga heli betiri wa ha ri endleleni xikan'wekan'we na laptop ya wena yi tshama yi tele battery u nga si khandziya xihahampfhuka leswaku yi nga heli u nga koti ku borheka loko u karhi u famba.

Leswi swi vuyerisa leswaku n'wini wa ndhawu a va na ndzhuti va n'wi xixima va n'wi hlonipha vanhu leswaku u na ndhawu leyi ku dyeriwaka ka yona vanhu va nga si famba swi endlaka leswaku ndhawu yi hlawuleka vafambi na n'winyi wa rivala ra swihahampfhuka vafambi va vuyeriwa hi ku va va kuma swakudya va nga si khandziya swihahampfhuka swa vona va kota ku tilulamisela leswaku va famba riendzo ra kahle kasi n'winyi wa rivala ra swihahampfhuka wa vuyeriwa na yena hikuva vanhu va kha va xava kwalaya a kuma mbuyelo wa mali leyi ya kahle.

Leswaku yi ko yi kota ku humelela yi fanele yi va yi ri na swivumbeko swa tinsimbhi to tiya leswaku mabazi loko ma endliwe ma va matiyini ma kota ku kondzelela kumbe ku tiyisela nkarhi wo leha.

Vukorhokeri lebyi nga tshembekiki byi khumba lava byi tshembeke hi byona hi maendlelo mo famba leswaku va nga kuma va kuma va letile ku fika laha va yaka kona ku fana na vana va xikolo na vatirhi va nga tikuma va letile ku fika laha va ya va tirhaka kona lava dyondzelaka kona.

Ndzi nga sungula hi ku titsongahata ndzi kombela muthori leswaku a ndzi rivalela tanihileswi na mina ni nga ta la a ni nga swi langutelanga leswaku bazi ri nga hlwela ku fika hi nkarhi hikuva ha swi tiva leswaku swiyimo swin'wana swa humelela kwala na kwala swi nga langutiselekanga swi nga languteriwangi.

A ndzi titwi kahle hikuva ku vundzuka nkarhi wun'wani swa vava ngopfungopfu hi nkarhi wa xixika loko xixika xi ri kona ku va ku titimela ngopfu nampundzu.

Ndzi vona swi nga ri kahle nakona a ndzi titwi kahle hi mhaka leyi hikuva loko va hisa tibazi va onhela lava va nga titshega hi wona ku ya emitirhweni ku fana na vatirhi va mfumo na vana va xikolo van'wani lava tirhisaka mabazi ku ya eswikolweni.

Tanihi mukhomi wa tibazi ndzi nga endla mhaka ya leswaku loko n'hweti yi herile ndzi endla leswaku ndzi tirhisa na mabazi man'wana kumbe ndzi xava mabazi mantshwa leswaku vanhu va kota ku tshama eswitulwini kahle va fika na laha va yaka kona va nga va nga na nkingha na yin'we.

Meyara wa mina tiva masiku lama ri bihile tolo ndzi biwile ngopfu emunyameni kambe a ndzi vonanga nchumu mhaka leyi yi ni vavisekile swinene hikuva va ndzi vavisile vanhu lava xana hi nga endlisa ku yini meyara ku sirhelela tiko na muganga wa hina leswaku wu tshama wu hlayisekile ku nga vi na ti-problem ta vanhu lava va baka van'wana kumbe va onhela vanhu van'wana swa rihanyo ra vona ndzi vila problem swinene meyara ya mina leyi tshembekeke swinene ndzi kombela leswaku u ta na xitshunxo xa mhaka leyi hikuva mina a ndzi se kuma kurhula hi mhaka ya leswi va nga ndzi vavisa.

Tindlela leti va nga ti tirhisaka ka tinsulavoya i ku famba na vanhu van'wana va nga fambi va ri voxe navusiku hikuva navusiku swilo swi bihile nakona va nga fambi navusiku ngopfu hikuva a swi tshembisi leswaku hambi u ri na munhu un'wana na munhu a nga famba a ku siya a tsutsuma a ku siya sala swi teka wena tinsulavoya.

Vanhu lava xavaka swikanyakanya swo yiviwa ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi nge va endleli leswaku va va na rihanyo lerinene hikuva munhu loyi a nga yiveriwa swikanyakanya swa sweswo mbilu ya yena yi sala yi kha yi vava leswaku xikanyakanya xa yena xi ye kwini xana a ndzi ta hlohlotelo leswaku munhu lweyiwa a tlherisa xikanyakanya xa vanhu endzhaku.

Ku tlakuka ka tihakelo swi khumba vafambi va mabazi siku na siku lava nga titshega hi wona hi sayiti ra mitsengo loko va famba ku va va durheriwa ku fika kwini na ku tlakuka leswaku va tirhi vatirha mali muni swi nga endla leswaku na vona va tlakuseriwa mali yo hakela laha va yaka kona.

Swi nga khumba mina na ndyangu wa mina hi ndlela ya sayiti ra swa timali tanihileswi hi nga riki na mali ya ku fikelela ku hakela mabazi mali yo tala.

Swivangelo swin'wana leswi nga endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka ku nga ha va nxavo wa mabazi madurhelo ma wona ku nga ha va petiroli kumbe hi diesel madurhelo ya yona kumbe ngetelelana ka yona ka n'hweti na n'hweti na ti-interest rate ta kona ta laha Qfrika leswaku ti gonyisa ku yini hi n'hweti na n'hweti.

Vadyuhari a va kumi ku hunguteka ka ku famba kumbe mali ya ku famba ka swifambo swa mani na mani hikokwalaho vanhu hi durha ku ringana hi famba ku ringana naswona va mabazi kumbe va swi rheyila a va lavi no swi tiva leswaku i munhu wo endlisa ku yini a khandziyaka kambe va ri va fanele va expect leswaku munhu hinkwavo va va va hakele mali yo ringana leswi include-aka inclucivity eka environment.

Ina a ndzi ta va pfuna leswaku va kota ku xava hikuva laha wa evuton'wini ku pfunana i ku hanyisana hikuva mundzuku a wu swi tivi leswaku wena u pfuka u lava yini eka munhu waloye.

Swi nga endla swa ku va tshama va tiyimela hi voxe hi ndlela yo tihlayisa na ku rindzela swo biha nkarhi wun'wani va nga languteli eka munhu leswaku a va pfuna hikuva vanhu va hlupha eka masiku lama eka xin'wana na xin'wana va lava ku hakeriwa hambi swi nga bohi kumbe ku fanela.

Khadi ra vutlhari ri endla leswaku ku famba swi olova hi ku hakela ku ku tlula loko u hakela mali hikuva khadi ra vutlhari i ri xava kan'we ri va ri ri ka sale nakona u tirha ku ku va komba rona a wu hakeli mali loko u famba siku rihi na rihi tanihi la va nga pimanisa ha kona ku nga va ku ri seven days ku nga ha va ku ri thirty days ku ya hi wena swa ku ri khadi ra vutlhari leri ri endlisiwe ku yini.

Smart card ku nga va ku ri khadi ra vadirayivhi kumbe varheyili va mabazi ri tirha leswaku va kota ku swi vona leswaku mutirhi loyi i tirha kwini leri nga verify-iwa leri kombisaka munhu a ri yexe ri va ku ri ri na identification ya yena a ri yexe ri nga faniki na ra munhu.

Ina a ndzi ta yi tirhisa hikuva a yi ta ndzi olovisela ku hakela mali n'hweti siku na siku loko ndzi khandziya mabazi ku va makhadi ya vutlhari ya olovisa swinene.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga ringanaka na fambisana na yona hi loko kumbexani ti-smart card ti pfa ti-block kumbe pfa va rivala leswaku yi tshama yi yi pimanisiwe ku yini khadi ra vona ra smart card.

A ndzi ta swi khoma kahle a ndzi ta swi teka hi moya wa kahle hikuva loko u tirhisana na vanhu u fanele u va na mbilu yo leha leswaku mi ta kota ku ku tirhisana kahle ku pfumala mbilu yo lehha swi nga ku vangela leswaku va na heart attack u nga tikuma u tsakile mikarhi hinkwayo wena loko u rheyila.

Hikuva ku rheyila bazi a swi fani na ku rheyila thekisi bazi i ri kulu nakona ri lava ntshiketo kumbe vutihlamulerinyana ku tlula tithekisi hi ndlela ya ku dirayivha yi nga ku bayizisa loko u nga tsundzuxiwa na loko u nga wisi.

A ndzi ta swi khoma kahle ndzi karhi ndzi swi tiva leswaku ndzi karhele hi ku tiva leswaku loko ndzi vavisa varheyili vakhandziyi mina ndzi ku ndzi ta dya yini loko va nga khandziyi se a ndzi ta swi teka hi moya wa kahle hambi ndzi titwa ndzi karhele ka siku ra namuntlha a ndzi ta va xeweta kahle ku ya emahlweni.

Mintlhontlho ya varheyili va mabazi va vachayeri lava hlanganaka na yona emitirhweni i ku rhukaniwa hi vakhandziyi loko va khandziya nakona yin'wana loko va vanhu va khandziya va lava ku hakela mali yitsongo hi mali ya phepha ematshan'wini ya ku hakela mali ya squarter leyi nga ringanela straight kumbe ku fikelela si laha yi fanaka kona munhu i kuma ku u lava ku hakela fifteen rhanda yena i ta na fifty rand u kuma nimixo ende wena a wu na cinca ku n'wi nyiketa.

Xivangelo lexi nga endlaka leswaku ku va na kokela endzhaku ka ku famba ka swihahampfhuka kumbe swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka ra swona ku nga va ku ri ndhawu leyi yi ri yitsongo ya swihahampfhuka swihahampfhuka xi famba hi xin'we xin'we swi nga swi koti ku famba xikan'we leswaku swi hetisisa swilaveko swa vanhu kumbe ku hatlisa.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga leswaku vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela loko va khandziya mabazi lembe na lembe ku nga leswi hikuva va tshembile mabazi ya leswaku ma nga va ma chipile ku tlula tithekisi leswi endlaka leswaku loko va engetela va va yisa moya ehansi na ku va tikisela.

Loko ndza ha endla vutiolori xikanyakanya xa mina mi fika kun'wana ndzi yiveriwa xona a ndzi ta foyinela maphorisa leswaku va nga ndzi pfuna ku xi kuma kumbe ku xi lava hikuva ku ta ku ri xona xi ndzi endlaka vutiolori bya mina kahle nakona xi ta va xi hambanile na swin'wana va nga hatla va xi kuma.

Ku famba hi milenge ekusuhi na patu ku va ndzi hlayiseka ndzi nga mbala coating coating leyi ya kombisaka leswaku munhu ku na munhu loyi a fambelaka kusuhi kumbe lexiya xo layita layita loko mo timovha ti karhi ti famba ti layita mavoni ti ta kota ku hatla ndzi vona na leswaku ti nga ndzi tlumbi.

Budget ya ku tirhisa tibazi ta Intercape Busco na Myboet ti hambanile swinene kusuka ka xifundza xa Mpumalanga u ya ka xifundza xa Gauteng hi bazi ra Intercape i three fifty three hundred and fifteen kasi ka Busco i four hundred na le ka Myboet i four hundred leri a ndzi ta rhandza ku ri tirhisa kumbe ku ri hlawula va kota ku ri Intercape hikuva u three fifty nakona ri olovile kumbe ku chipa.

Tanihi mutirhi wale mabazini ndzi nga hlamusela Khensani leswaku a nyika n'wana wa yena mali a ta exitichini mina ndzi ta mali yo ringana four hundred yo khandziya ku ya eka xifundza xin'wana four hundred na hundred rand ya swakudya leswaku n'wana a ta kota ku vuya a tlhela a dya endleleni.

Mudyuhari tanihileswi wena u lavaka ku xava thikithi ra bazi eka inthanete ndzi nga ku tsundzuxa leswaku loko u xava thikithi ra wena u xava ka reserved bazi laha ri nga na disability people leswaku wena u ta xava hi ku olova nakona ri nga durhi nakona facility ya wena kumbe maendlelo lama wena endzeni ka bazi ma ta kota ku hambana na man'wani kumbe va kota ku ku olovisela makhandziyelo ya bazi.

E-e ndzi vona swi nga hlayisekanga ku famba hi bazi navusiku hikuva navusiku ku va ku ri na munyama nakona vanhu ku ku endleka ti-accident to tala kumbe tinghozi to tala hikuva vanhu va karhi va tsutsumatsutsuma ngopfu naswona bazi na rona ri nga suka ri stuck-ile navusiku.

Tanihi muchayeri wo famba mpfhuka yo leha epatwini leswaku ndzi kota ku hlula mhaka yo tshama ndzi karhele ngopfu ndzi nga ha nwa ti-energy drink kumbe ndzi tshama ndzi ti xavile leswaku loko ndzi twa ndzi karhele ndzi nwa ti-energy drink leswaku ndzi kota ku wisa.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hikuva vana va mapatu kumbe va magondzo va tiyisisa timhaka ta ku hlayisa vinyi ti trafic cop va va ti endla leswaku ti va ti ri kona na ti-speed khamera ti tshama ti ri kona leswaku vanhu hinkwavo lava dirayivhaka hi matirhelo lama le xipidi xa le henhla ku tlula mpimo va khomiwa kumbe va va byeriwa leswaku va nga ha endli nakambe.

Bazi ra Luxury coach ri kahle swinene i ri na comfort hinkwayo loko u ri ndzeni ka yona na vatirhi va rona va khoma kahle tikhasimende a va ti xawuteli kumbe ku ti karihela vana va engetelana na mbilu va ti khoma kahle na ku ti hlamula kahle emagondzweni loko va karhi va famba.

Bazi leri ri nga ri tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha ndzi nga tirhisa Intercape Intercape bazi i bazi leri nga hlawuleka swinene tanihileswi makhomelo ma rona ma nga kahle loko u ri la ndzeni ri na khamfati hinkwayo kumbe ntomfontomfo hinkwawo naswona byi na ku famba kahle eka xipidi xa kahle ra monitor-iwa kumbe ku languteriwa hi vatirhi va Intercape eka xitichi xin'wana na xin'wana lexi yi yimaka ka xona.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle ku va vana va endlaka ntirho wo kombisa vanhu vanakuloni ku tlula ku tsemakanya hi milenge emagondzweni hikuva na vona va va na vutihlamuleri byo fika emakumu ku tlula vanhu lavakulukumba ntirho lowu faneleke vanhu lavakulukumba ku va wu tirha va kombisa vana leswaku va nga tsemakanyisa ku yini hi milenge emagondzweni hikuva va fanele va tiyisisa leswaku va va dyondzisa ku languta e masayitini hinkwawo kusuka e ximatsini ku fika exineneni.